Ngokolwazi lwam ziluzisa ngokuba simanyane, sibambane ekuxhaseni amaqela ethu oMzantsi Afrika okanye amaqela elizwe lethu kwimidlalo ngemidlalo eyahlukileyo ngokuthi sidibane siziintlanga. Kwaye sikwazi nokuphuhlisa nabo basakhulayo ukuba umntu aze azikhethele ikhono lakhe lomdlalo alithandayo aze aphuhlile kulo, nokubaleka ke ubundlobongela.

Imidlalo ethandwa kakhulu elokishini ngumdlalo we-soccer, ibhola ekhatywayo, nomdlalo werabhi. Le midlalo mibini kulula kakhulu ukuba abantwana basezilokishini xa bedlala yona ezitalatweni bakhethwe bafumane futhi nee-sponsorship bakwazi ukuhamba iindawo ngeendawo ezahlukileyo. Kuba kuhle kakhulu ke ngoba bayasinda ke nakwezinye izinto, bahlale bonwabile njalo ke ngoba ihlala ixhaphakile le midlalo mibini ayinasizini ithile.

Singamnceda kakhulu esi esi sakhono ekuphuhliseni italente yakhe. Singanceda kakhulu ekuhlukaneni okanye ekuphepheni kwezinye izinto ezifana nobundlobongela phandle apha. Asinde kakhulu kwiinto ezifana nezidakamizwa ezisetyenziswa ngabantwana. Singamenza ukubana ahambe iindawo ngeendawo okanye amazwe ngamazwe ephuhlisa italente yakhe ephuma phambili. Efunda kananjalo nakwabanye abantwana okanye kubadlali asele bekhulile nasele beyekile lo mdlalo akwazi naye ngelinye ilanga ukuzibona ephumelele encedakala, efumana olukhulu kulo mdlalo.

Amabala akhoyo kwisikolo sam saselokishini libala lokudlala irabhi, libala lokudlala ibhola ekhatywayo libala lokudlala i-netball, ibe libala lokudlala ikhrikethi. Ngalawo qha amabala akhoyo kwisikolo sam.

Lasimenya, lasimanyanisa ngokuba lathi liqala eli qela loMzantsi Afrika ukudlala okanye ukungenela umbhoxo ngonyaka ka-nineteen ninety-five labe liqala nokuwina le ndebe yehlabathi ngalo nineteen ninety-five. Kwaye kunyaka ophelileyo kwakusanda ukuphela okanye babe sundukufumana inkululeko abemi boMzantsi Afrika kumanyana iintlanga zonke ezikhoyo eMzantsi Afrika. Yaba ngumdlalo omhle kakhulu ke lo owachulumancisa abantu neentlanga ezikhoyo eMzantsi Afrika zadibana zonwaba, zibhiyozela le mini yokuwina koMzantsi Afrika indebe yehlabathi.

Zibanceda kakhulu ekusindeni kwizinto ezininzi ezifana nokutshaya iziyobisi, ezifana nokwenza izinto ezingalunganga ezinje ngokuqhekeza imizi yabantu, ezinje ngokwenza into ezingalunganga ezifana nokuba bahambe babethane okanye basele utywala ezitalatweni. Ziluncedo kakhulu ke ezemidlalo kulutsha okanye kubantwana abasakhulayo khona ukuze basinde kwezo zinto ezinjalo khona ukuze bafunde lukhulu ngobomi izinto emabazenze . Iphinde ibe luncedo kakhulu ekuphuhliseni italente zabo umntana azazi ukuba isakhono sakhe siyintoni na.

Umdlalo esabethwa kuwo ndisafunda ndisesesikolweni yayingumdlalo womnatha, ibhola yomnatha i-netball ngelamakhumsha. Lo mdlalo sabethwa kuwo ngamanqaku ayi-fifty kwamane. Wandifundisa ukuthobeka, wandifundisa intsebenziswano nokuhlala nincedana. Wandifundisa loo mdlalo lukhulu ngokwazi indlela ekumele uziphathe ngayo nendlela ekumele sidlale ngayo lo mdlalo.

Ewe, ukhona umhlokazi wam endandifunda naye owayethanda kakhulu ukubaleka. Wayewusebenzisa ke lo mdlalo wakhe woba yimbaleki ekutshintsheni ikhaya lakhe ngoba kwakunzima ekhaya emva, bengathathi ntweni. Yayimnceda ke ungenela ukhuphiswano wokubaleka apho ke kwakubakho iziqingatha ngeziqingatha xa wuphume kwindawo yokuqala eyesibini neyesithathu. Wayenawo ke nomlingane wakhe apho babethanda ukubambana khona. Ngelinye ixesha yayiba ngomnye obambe indawo yokuqala, kwelinye ixesha ibe ngomnye obambe eyesibini. Babehlala ke kwezo ndawo betshintshana kuzo bebobabini.